Lexi endlaka leswaku vavanuna va papalata ku vulavula hi ta rihanyo ra miehleketo i ku va na vona va a va kahle emi emi emiehleketweni va ndlhula eka swilo swo tala swinene kambe va chava ku swi humesela ehandle va vona va vona ingaku loko va humesela matitwelo ya vona ehandle a va ha ri vavanuna va twa va ri le ku tikeriweni swinene naswona eka tindhawu leti hi hanyaka ka tona sweswinyana loko wanuna u vulavula hi matitwelo ya yena a nga tekeriwi enhlokweni.

Munhu u fanekele a sungula a ya eka dokodela a ya muhlola leswaku a nga na mavabyi a tlhela a tiyisisa leswaku u dya swakudya leswi faneleke loko hi ku ri u lava ku sungula ndyangu u fanele ku dya swakudya leswi faneleke leswaku miri wa yena wu nga onhaki.

Ndzi nga ndlhulisa hungu ra leswaku vavanuna va fanele ku ti nakekela eka rihanyo ra vona hikuva loko ku humelela swilo eka vona a va tekeriwi enhlokweni va fanele va ti hlayisa na loko ku ri se va nghenelela eka timhaka ta swamasangu va tisirhelela vavanuna va fanele ku hlayisa ra ku hlayisa rihanyo ra vona hikuva hi vona va sungulaka mindyangu loko rihanyo ra vona ri nga hlayisekangi a va nge swi koti ku va va va ni ndyangu.

Swihlawulekisi swa nkoka leswi faneleke swi va kona entirhweni wa vona i vanhu lava va faneleke va vulavula na vona lava hi va vitanaka ku ri i ti therapist leti nga ta va pfuna leswaku na vona va kota ku vulavula hi matitwelo ya vona endzhaku ko vava boheka ku endla swiboho swa vutomi kumbe rifu.

Xikongomelo xa vakhale a va endlela leswaku u tshama u titwa u ri kahle emoyeni a va tshemba leswaku loko u nga basisiwi ku nga va na swo tala leswi nga humelelaka hi wena u nga va na mabadi loko u lava mintirho u nga yi kumi loko u lava rirhandzu futhi u nga ha ri kumi swilo swa wena hinkwaswo a va tshemba leswaku a swi nge fambi kahle loko u nga basisiwangi.

Hi mavonelo ya mina ndzi vona swi fanerile swaku ku va na tiambulense leti nga ta va ti tshama ntirho kona ekusuhi ka vanhu lava va nga na vutsoniwa leswaku loko ko tshuka ku humelela swin'wana va ta kota ku fika exibedhlele hi ku olova hikuva loko va ha rhandza nkarhi wa ku leha ku va ambulense yi fika tanihileswi tiambulense ta masiku lawa ti teka nkarhi wa ku leha ku fika ta teka ntlhanu wa tiawara ta ha ri ta ha lava ku fika ndzi vona leswaku loko ti rile kusuhi a swi fani vanhu va nga kota ku hatla va pfuneka.

Ku tirhisa mimirhi yo ka yi nga ri enawini na ku yi tirhisa u nga swi tivi leswaku yi endla yini yi swi na makhombo swinene vanhu va kuma va kumeka va hambana miehleketo miehleketo hikokwalaho ka swoleswo loko u xava mirhi eka inthanete u nga swi tivi leswaku a yinene yi nga fika yi ku vavisa yi ku endlela mavabyi u nga ti tivi leswaku hi wena mani naswona u nga tikuma u ri ekhotsweni hikuva loko se va endla vulavisisi va kuma leswaku u xavile mimirhi eka inthanete a va khomi loyi a nga ku xavisela ntsena na wena va ku hoxela ekhotsweni hikuva u xavile mimirhi leyi kalaka yi nga ri le nawini ku ri hikuva vaongori va kona loko hi ku ri wena a wu u twa ku vava u nga ya exibedhlele u ta kota ku kuma ku pfuneka kambe loko u ya u ya xava mimirhi ehandle swilo swa wena swi ta va swi onhakile hinkwaswo.

Tindlela ta xintu to kunguhata ndyangu ku nga va ku ri ku nwisiwa swilo leswi endlaka hi vanhu lavakulu laha va hlanganisaka kona makhamba ya misinya yo hambanahambana laha swi endlaka leswaku n'wansati a kota ku hlantsweka xivelekelo a ta kota ku bebula hi mavonele ya mina tindlela leti eka van'wani ta tirha kambe eka van'wani a ti tirhi mirhi wa hina a wa ha fana ni mirhi ya ya vanhu va khale vanhu va khale miri ya vona a yi tiyele leyi kumela xin'wana na xin'wana eka nkarhi wa sweswi mimiri ya hina ya yi tefa swinene yi lava ku va yi yi ri ima eswibedhlele leswaku yi ta kota ku pfuneka.

Va fanele ku yimbisiwa leswaku va ta kota ku va va tiyimela tanihi vavanuna va ta dyondza milawu leyi va vanuna va faneleke ku hi landzelela ku va va fambisa mindyangu ya vona.

Ndza pfumela eswikolweni va fanele ku xavisa swakudya leswi nga na rihanyo leswaku vana va xikolo loko va dyondza va va va ri kahle loko va xaviseriwa swakudya leswi kalaka ma mi rihanyo swi ta va hlupha swinene hikuva a va nge he dyondzi va ta tshama va ri eku vabya vabyeni a va nge endli kahle exikolweni.

U fanele ku fonela vaongori na vatirhi va le emagondzweni hi xihatla leswaku u ta hatla u kuma ku pfuneka.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku titliniki ti va na ti fanele ti ta masiku hinkwawo vanhu va va vabya masiku hinkwawo va fanele ku pfuneka hi minkarhi leyi va vabyaka hi yona ku fane ku va na titliniki leswaku va ta kota ku hatla va pfuneka.

Wansati u fanele ku endla leswi a lavaka swona loko a lava ku kunguhata ndyangu a wu kunguhati loko a lava ku va na xihlangi a vi na swona eka nkarhi wa sweswi a a swa ha talanga leswaku vanhu va va va yimela ku tekiwa ku na vanhu van'wanyana a va a va xikwembu xi endle leswaku va nga te.

Hi mavonelo ya mina wansati u fanele ku endla xin'wana na xin'wana lexi a tsakelaka swona loko a twa a titwa a lava ku kunguhata ndyangu a nga wu kunguhata loko a ti vona a lava xihlangi a nga vona xona xihlangi eka nkarhi wa sweswi loko wa ha yimele ku tekiwa i swilo leswi hlwelaka swinene munhu wansati a nga tshama nkarhi wa ku leha a a ri hava xihlangi u kuma leswaku swi ta hetelela a nga tekiwanga kasi loko a ri na xihlangi na yena i kuma munhu wo bula na yena wo vulavula na yena.

Government yi nga tiyisisa leswaku ku akiwa titliliniki to tala laha swi endlaka leswaku vanhu va kota ku pfuneka hi xihatla swona vanhu va va va tele siku na siku etitliliniki na le swibedhlele swa le matikoxikaya hikuva ku kayivela vaongori u kuma leswaku eka tliliniki ku na muongori wun'we eswibedhlele leswikulu ku na vaongori vambirhi vanhu lava vabyaka va va va tele swinene swi laveka leswaku ku tatisiwa vatirhi vaongori leswaku vanhu va ta kota ku va va pfuneka hi xihatla ku nga ha tali emalayinini.

Mfumo wu fanele ku tiyisisa leswaku mirhi yi tshama yi ri kona yi tlhela yi holela vaongori hi laha ku faneleke leswaku va ta ka va nga heli matimba va ya emahlweni no pfuna vavabyi.

Bokisi ra mpfuno wo sungula i ra nkoka swinene vana loko va ri le exikolweni va vavisana ku fana na sweswo xikombiso loko n'wana o tshika a wile exikolweni a ti vavisa nenge ku fanele ku va na bokisi ra mpfuno wo sungula leswaku a ta kota ku hatla a pfuneka a nga siya exibedhlele bokisi ra mpfuno wo sungula wu pfuna leswaku n'wana u va a a ri le mavokweni lamanene a va a pfuneka va nga va ha ri karhi va yimele tiambulense loko hi ku ri swilo swa kona swi lava a fikela eswibedhlele.

Ndzi vona swi antswa leswaku vadyuhari va hlayisiwa ekaya hikuva loko va yisiwa eka tindhawu to hlawuleka laha ku nga na vatirhi vatirhi van'wana a va swi koti ku va va va khoma kahle kambe ekaya loko mudyuhari a huma laha ndyangwini wa swi kota leswaku u my hlayisa a tshama a hlayisekile a tshama a basile naswona a kota ku dya etindhawini to fana na letiya ku na kun'wanyana loko va fika a loko mudyuhari a ya la ku dya swakudya a va mu ni vo vhela va nga ha munyiki swakudya loko a ri laha kaya wena n'wini wa mudyuhari wa tiyisa leswaku mudyuhari wa wena u tshama a dyile u tshama a basile naswona u hlayisekile minkarhi hinkwayo.

Ku yimisiwa ka mali yo kongoma eAfrika-Dzonga hi Donald Trump ku ta khumba ngopfu mfikelelo wa mirhi ya HIV mali leyi hi yona leyi a yi fanele ku xava mimirhi ya HIV leswaku nhlayo ya HIV yi ta hunguteka kambe eka nkarhi wa sweswi leswi a nga yimisa mali a swi nge he koteki ku va mirhi ya HIV yi yi xaviwa leswi endlaka leswaku nhlayo ya HIV yi khupukile swinene.

Ku bela maphorisa riqingho endzhaku ko humelela hi mhangu i swa nkoka swinene hikuva hi vona va tiyisisa ka vuhlayiseki bya vanhu.

Vanhu a va vulavula leswaku switlhavelo swo sivela COVID-19 hi swona swin'wana swi tatisaka mavabyi lawa ya COVID-19 a va ehleketa leswaku loko vanhu va tlhava mitlhavelo leyi a va holi kambe va tatisa mavabyi lawa vo tala a va nga ha lavi no tlhava a va vulavula leswaku vona loko va tlhavile va khoma hi mukhuhlwana wo wo tika swinene na loko va ya eswibedhlele a va pfuniwi loko va fika eswibedhlele va fika va va pfalela emakamareni va nga va va nga va naki va nga vanyiki nchumu va nga va nyika swakudya va nga va nyiki mati yo kufumela leswaku mukhuhlwana wu ta kota ku hela hi swona leswi vanhu a va vulavula swona.

Ina ndzi ve tshama ndzi vona ntirho wo hlambisa kumbe ku basisa munhu loyi a hlanganile na khombo. Munhu loyi a basisiwa a pfimbile mavoko. Mavoko ya yena a ya nga swi koti ku khoma nchumu. Loko a khoma nchumu a twa a twa ku vava swinene kutani va n'wi hlambisa va n'wi basisa. Va tekile vaslapi va endla vutiyisisi bya leswaku va n'wi sula va tlhela va n'wi tota mafurha leswaku a basa a tlhela a nwu a nuhela.

Mina ndzi mutirhi wa swa rihanyo. Mavabyi lawa ku vulavuriwaka hi wona laha ka xinavetiso ndza mativa ndza swona naswona ndzi hlanganile na vanhu vo tala lava nga na mavabyi lawa. Ndlela leyi va khulumaka va vulavulaka hi yona leyi va ngo ya hatlisa swinene a yi kona. Mavabyi lawa hi xitalo ma teka tsevu wa tinyanga leswaku ma kota ku tshunguleka. Leswi vona va navetisaka va ngo u teka siku rin'we ntsena ku va u tshunguleka a hi ntiyiso mavabyi lawa ya teka tsevu ya tinyangha leswaku ma tshunguleka. Loko u titiva leswaku u na wona laha ka thekisi tana etliniki hi ta ku pfuna ha swi kota ku va hi ku nyika maphilisi lawa u nga ta wa phuza hi tlhela na ku hi ku nyika na murhi loko swi laveka. Loko hi ku ri ma ku tiyisela ma ku tikisela swinene ha swi kota ku va hi ku tsalela papila leswaku hi ku yisa exibedhlele va ta kota ku hatla va ku pfuna u ta kota ku hatla u kuma ku pfuneka.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke ku va na swona i swikili swo fana na ku vona. Va fanele va tshama va pfule mahlo leswaku va vona leswi humelelaka. Va tiyisisa vuhlayiseki bya bya vanhu.

Nkhuvo wo susa xinyama wa ha endliwa masiku lawa kambe maendlelo ya kona a ya ha fani na ya khale. Khale loko ku endliwa nkhuvo wo endla wo susa xinyama a ku tiyisisiwa leswaku ku va ku ri na vanhu lavakulu lava va swi tivaka. Va tivaka leswaku nkhuvo wu fambisisa ku yini naswona a ku ri na nkarhi lowu vanhu vanhu lava a va lava va susiwaka xinyama va fanele ku wu tshama va nga humi ehandle kambe ka masiku ya sweswi loko ku heta ku endliwa nkhuvo munhu u ta n'wi vona a huma a ya etindhawini to ka ti nga ri kahle. A ya emabyalweni ku ri hi ku ku ku na nkarhi lowu a pima a pimeriwaka leswaku a wu tshama a nga humi a vona vanhu van'wana.

Tanihileswi musa a nga kumeka a ri na vuvabyi bya bya rifuva. U fanele ku tshama a phuza a phuza mati mikarhi hinkwayo. U fanele ku tiyisisa leswaku u endla vutiolori siku na siku loko a pfuka kambe vutiolori bya kona ku nga vi byona lebyiya byo tika u fanele a endla vutiolori lebyitsongo. U fanele a ya exibedhlele ku ya a ya kuma vuvabyi bya rifuva loko a fika exibedhlele va ta n'wi pfuna naswona u fanele ku tiyisisa leswaku u phuza maphilisi hi laha ku faneleke.

Tanihi leswi thekinoloji yi nga kula yi nga pfuna ku langutisisa ni ku sivela ku pfumaleka ka switoko swa mirhi eswibedhlele xo sungula thekinoloji i yikulu swinene va nga tiyisisa leswaku va hatla va faka order hi thekinoloji leswaku loko mimirhi yi ri ekusuhi na ku hela yi hatla yi fika hi xihatla naswona thekinoloji yi nga tatisa ku va yi pfuneta ku kuma ti swivangelo swa mavabyi man'wana loko ku kumiwe swivangelo swa mavabyi yo tala swi nga endla leswaku vanhu vo tala va nga ha tirhisi mirhi va tshama va hanyile naswona thekinoloji yi nga pfuna leswaku yi landzelelisa leswaku switoko swa mirhi eswibedhlele a swi heli.

Munhu loko a vona leswaku murhi wa yena wa ku hunguta ku vilela wu vonaka wu nga pfuni nchumu u fanele a endla vutiolori siku rin'wana na un'wana u fanele ku tiyisisa leswaku rihanyo ra yena ri tshama ri hlayisekile loko a pfuka nampundzu u fanele ku endla vutiolori a nwa na mati yo tala a tlhela a dya swakudya leswi nga na rihanyo a dya na mihandzu leswi swi ta endla leswaku a tshama a nga ha vileli ngopfu swi ta endla leswaku a tshama a hlayisekile emiehleketweni na le mirini naswona loko a vona leswaku murhi wa yena a wu a wu pfuni hi nchumu u fanele ku ya etliliniki a ya a ya burisana na vaongori na madokodela a va hlamusela leswaku murhi wa yena a wu pfuni nchumu kutani hi vona va nga ta vona leswaku va endla yini hi mhaka leyi.

COVID-19 ku vuriwa leswaku i global pandemic ina i global pandemic hikuva i swilo swa misava hinkwako laha misaveni yi kona COVID-19 vito global ri vula misava hinkwayo leswi vulaka leswaku COVID-19 yi kona misava hinkwayo ku na matiko man'wani lawa hi nga va tiveki nakona yi va yi ri kona hikuva global ri hlamusela leswaku i matiko hinkwawo i ndhawu hinkwayo hikokwalaho ku vuriwa leswaku COVID-19 i global pandemic naswona ya tlulela hi xihatla munhu un'wana na un'wana u fanele a tisirhelela eka yona u fanele ku hlamba mavoko a tlhela a tiyisisa leswaku a nga khoma khomiwi hi mukhuhlwani hikuva swi nga endla leswaku COVID-19 yi pfuka yi n'wi hlasela yi tlhela yi n'wi tikisela.